Ke akanya gore dithulaganyo tsa data tsa mogala, di tla nna le ditekanyetso tse di farologaneng, tse di tla thusang badirisi go itlhophela ditekanyo tsa data, di pholang bo katlolo ja bona.

Baithuti ba ka dirisa melaetsa e e botlhajana, go batla kitso le go ithuta dilo tse dintšha.

AI e ka thusa baithuti ka go bafa kitso e e tlhabologang, le go ba thusa go ithuta ka mokgwa wa go itse.

AI e ka thusa baithuti go ithuta ka mokgwa wa go itse le go bafa kitso e e tlhabologang.

Technology e tlhabologa ka fa gare ga go dira dilo tse di ntseng di dira thata le go thusa batho ka mokgwa wa go itse.

Botlhale jwa maitirelo, bo ka dira tshwetso ka fa tlase ga data le tshedimosetso e e nang le teng.

Botlhale jwa maitirelo bo ka dira tshwetso ka fa tlase ga data le tshedimosetso e e nnang le teng, mme batho ba ka dira tshwetso ka fa tlase ga maitemogelo le tlhokomelo.

Botlhale jwa maitirelo bo thusitse go laola setlhopha sa COVID-19 ka go dira gore batho ba itse go itlhokomela le go dira tsa bo boitlhokomelo.

Di chatbot, le bathusi ba mo inthaneteng di thusa batho ka go araba dipotso le go thusiwa ka mokgwa wa go itse.

Batho ba bangwe ba boifa gore botlhale jwa maitirelo, bo tla nna le tlhokomelo e e kwa godimo le gore batho ba late

Didiriswa tsa ntlo tse di botlhale, di ka thusa ka go laola dilo tsa ntlong jaaka mabone le dikgoro.

Go thibelwa ke go sa kgone go batla tiro online, tiro e ntsi e batla gore o tsene mo websaete App-e kgotsa email. Mme seno se tlhokafatsa data, fa motho a se na madi a go reka data a ka se kgone go bona ditšhono a felela a sala morago.

Ke tlhopha data e e lekaneng le dintlha tse di tlhokang tekanyetso ya me, le boikanyego jwa network ga ke batle go reka e kwa tlase fela gore e felele ka bonako kgotsa e se diragale sentle.

Mo kgweding e fetileng ke rekile three gig data bandlele e e nang le boitshegetsi jwa malatsi a thirty, ke e dirisitse go tsena mo inthaneteng go batla tshedimosetso le go bua le batho ka whatsApp.

Ke rata data ya three gig go ya go five gig mo kgweding, ke rata data e tsene mo tshimologong kgotsa mo mathateng a kgwedi.

Lebelo le le kwa godimo thata five G e fa lebelo la download le upload le le kwa godimo, le ka bona lebelo le le kwa godimo go feta four G ka makgetlho a le mararo go ya go a le makgolo.

Mogala o o rekilweng o tshwanetse wa netefatsa gore data bundle e tsene mo akhaontong ya gagwe, data bundle ke setswana sa madi a rekilweng a a dirisiwang go tsena mo mafaratlhatlheng.

Fa data ya gago e fela pele ga nako, o tshwanetse go reka data gape, gore o e boloke o tshwanetse go reka e tshwanetseng tlhokego ya gago.

Go reka mowa mme o fetole go nna data go tlhoka ditsela tse dingwe tse di oketsegileng tse di ka dirang gore o tlhoke go tsamaya, le go reka gape kgotsa go dira tsela tsa go fetolela. O tshwanetse wa tlhaloganya gore o dirisa data ka ditsela tse di molemo.

Dikgato tsa go aroganyetsa data ke go bulela hotspot mo founung ya gago.

Didiriswa tse di botlhale di tla thusa mo metsing, mo dithutong le mo tirong go etsa gore dilo tse di thata di nne bonolo.

AI e tlhaloganyang maikutlo, di diriswa di tla kgona go lemoga maikutlo a rona mme di araba ka tsela e e tshwanang.

Didiriswa di ka lekola kgatelelo ya madi, madi a sukiri boroko le dipheto tse dingwe.

Kgwebo e ka buisana le batho ba ba buang dipuo tse di farologaneng, ka bofefo go sa tlhoke ba feteledi ka metlha.